Tlhaloso ya madi a retirement, madi a retirement annuity, ke madi a tax-retirement investment eo e diretsweng mongwe le mongwe o a batlang go boloka madi a kry-ileng ko mosebetsing a retirement eo ke madi a kokeletso ya madi a o setseng o a bolokile go tswa ko tirong ya gago. Madi a tswang ka o na ko tirong ya gago o ka tseya wa boloka, mme ke o na ra bitsang retirement annuity ke o na madi a tla go etsetsang madinyana mme a oketsa madi a o neng o a beile a retirement go tswa ko mosebetsing o neng o sebetsa.

Ke di fe di le dintsi tse di anayang madi mo lefelong la dibanka tse di farologaneng ebile le ka dibanka tse di ka kgonang go fetola ranta ya mo o dulang teng go ya ko lefatsheng le o batlang go le etela kapa le o batlang go ya o dula mo teng, mme di re ama jang. Diranta tsa mafatshe ga di leka-lekane, go na le tse dingwe tse di ka tsamayang tlhwatlhwa ya teng e le ko godimo ga diranta e o e sebedisang kapa ranta e o e sebedisang e ka tswa e le tlhwatlhwa ya eng e le e nnyane ka mo wena o e sebedisang go ya ka mafelo a le mantsi a re phelang re ya ko go o na kapa mafelo a re batlang go fudugela ko teng.

Go le gantsi go botlhokwa thata gore o kwadise inšorense ya bophelo ka gore bophelo ba 'tsatsi la kajeno ga bo itsege, sengwe le sengwe se ka go diragalela mo bophelong. Mme ga se go diragalela o sa le o na le batho ba e leng gore batla sala ba tlhokometswe ke madi a ntseng oa patela a inšorense ya bophelo, fa o le motho o bula inšorense ya bophelo, o tshwanetse o kwadise batho go ya ka palo, di inšorense tse dingwe di tsaya palo ya batho ba le some le bobedi ba bangwe di le some le botlhano mme o tlamehile o kgethe a le mongwe e tla bang beneficiary ya gago.

Ha o le motho o beeletse ya nako e telele ya go rola tiro, gore di-investment-e tsa gago ga di go duela di go duele madi a le mantsinyana go ya ka tiro ya gago le peeletso ya gago ya nako e telele. Ga o beeleditse ka nako e telele ya go rola tiro ditlamorago tsa madi a gago di ka go thusa gape gore di go phelele kapa o phele nako e telele ntse di go tlhokometse, so ga o le motho go botlhokwa thata-thata-thata go beeletsa mo di-insurance-eng tsa gago, o invest-e retirement plan-e ya gago gore e go sebeletse for nako e telele le gore ga o felelela ke mosebetsi kapa o tlogela tiro di-retirement-e tsa gago di kgone go go tlhokomela.